Ditlhopha tsa rona tsa cricket-e ke bona di dira bontle tota, mo metshamekong ya lefatshe. Dikgwetlho ba kgona go kopana le tsone, maar-e ba kgona go fenya dikgwetlho tseo ka gore ga gona tsela e e bonolo.

Ga go na le botsalano tiro e nna botoka, ka gore la berekisana, seatla se sengwe se tlhatswa se sengwe. La kgona go bereka sentle mmogo, le kgone go ya ko pele, ntse le le mmogo.

Go ka nna le seabe thata ka gore, bana ga ba tshwane, ba na le ditalente tse leng gore ga di tshwane, and-e ditalente di dintsi jaanong, ditalente tshwanetse di tsenngwa mo curriculum-ong ya dikolo. Go tsenngwe metshameko e mengwe, ka gore bana ba na le ditalente tse leng gore ga di tshwane, le metshameko e leng gore ga e tshwane.

Ke bolo ya maoto, wa kgona go e tshameka mo inthaneteng. Ke metshameko ya chess-e, le yone wa kgona go e tshameka mo inthaneteng.

E ne e ka nna Teko Modise, ka gore ke motshameki wa kgale wa bolo, wa itse gore bolo e tshamekiwa yang, go dira eng, ga go diriwe eng. Ee, o tumile ka bolo.

Ke setlhopha sa Pirates, ka gore ke se ratela gore balatedi ba teng le batshameki ba teng, ba berekisana mmogo. Le mo lebaleng ba itse gore tshwanetse ba direng, le motho o ba katisang, o ba katisitse sentle, ba itse gore tshwanetse ba direng, ga ba tshwanela go dirang. Ka jalo, setlhopha sa rona se dula se win-a mo metshamekong e le mentsi.

Go tshameka motshameko mo mogaleng wa letheka, go ka se tshwane le ga o ka tshameka motshameko o le mo teng ga lebala, ga go tshwane ebile go ka se tsoge go tshwanile. Di ama ka gore batho ga ba sa tlhole ba na le nako ya go tswa ba ya go lebelela bolo, ba e tshameka mo founung.

Ya ko mafelong a diphologolo, o ye ko mafelong a e leng gore go na le metsi teng le dikepe. Go a thusa mo tlhaloganyong le mo menaganong, go thusa thata ka gore go dula fela o dutse mo tlung, go ka go senya mo tlhaloganyong. Jaanong go nna o tsamaya fela, o bidiwa ke phefo ebile o bona le batho ba e leng gore kgale o sa ba bone, go ka go thusa thata mo tekanelong ya maikutlo.

A ka rulagangwa ka go dira ditlhopha tsa mmino, le tsa go opela, le tsa go dira ka matsogo. Ka gore, bana kgotsa bašwa, ba ka se kgone go senya, ga be go nna le nako ya go senya, nka be ba na le nako ya go dira dilo tsa bone, e leng gore di botlhokwa.

Go tshameka bolo, go ka thusa bana ka boitekanelo jwa mmele. Go opela, go ka ba thusa mo maikutlong le mo tlhaloganyong.

Go thusitse ka gore ga ba kopane, ba thusana. Go a ba thusa ka gore, ba dira botsalano, ba feleletsa e ke re ke batho ba le bangwe, jaaka losika. Go ba thusa ka gore, ba itse gore mo botshelong, o ka se ikgone o le mongwe, tshwanetse o nne le batho ba e leng gore ba go thusa, lwena o ba thuse, le thusane .

Go na le mesebetsi le ditiro tsa kwa ntle, go thusa thata mo botsogong jwa gago. Go go thusa go nna o itekanetse mo mmeleng, go fokotsa kgatelelo ya maikutlo, le go go fa nako ya go ikhutsa le go itumedisa. Fa o le kwa ntle, o kgona go hema mowa o montle, go ikatisa mmele, le go ikopanya le tlhago. Mme tsotlhe tseno, di tokafatsa boitekanelo jwa mowa le mmele.

Ditlhopha tsa dipapadi tsa Aforika Borwa tse di bapalang mo matsheng, ya ntlha ke Bafana Bafana, ya bobedi ke Springboks-e le Proteas. Motshameko o ne o tumile thata ke wa Rugby World Cup-o le Africa Cup of Nations.